Ku nga endliwa leswaku ku laviwa vatirhi van'wana lava nga ta pfuneta lomu swibedhlele na le titliliniki leswaku tilayini ti nga ha tali.

Ku nga endliwa leswaku ku pfuriwa programme-e ya vatsoniwa laha va nga ta ya va hlayisiwa kona naswona laha va nga ta kuma tidyondzo.

E-e hikuva ntirho wa vona i ku hlahluva naswona ku u na ti-problem ta munhu kambe ku horisa swi hi hi kambirhi eka vona.

Ndzi vona ku ri mhaka ya kahle nakona hi hi ndlela yin'wana ku va ku nga ri mhaka ya kahle hikuva, vana va kula va kha va tiva swilo swo huma endleleni, ematshan'wini yo tiva swa dyondzo leyi nga ta va yisa emahlweni.

Ina hikuva hi kurile hi kha hi hi tiva swona naswona hi tiva leswaku hi fanekele ku va na ripfumelo loko swi ta ka ndhavuko wa hina.

Hikuva byongo byi va byi hlangane na ngati nakona va va va tele hi ku chuha.

Ti va ti ri ta masiku hinkwawo hikuva a swi tiveki loko munhu a va a vabya hi siku ro karhi, ivi titliliniki ti nga fiki laha swi fikelelaka ku munhu wa kona a va na ku tikeriwa, a lova.

Mfukuzana wa mahawu, wa byongo, na wa mavele.

Leswaku munhu a ta swi tiva ku xiyimo xa yena xi le kwini naswona, swi nga pfuna hi ku munhu a ta a swi tiva a ta kota ku kuma ku pfuneka ka ha ri na nkarhi.

Leswaku va hatla va kuma ku pfuneka naswona naswona ku ta va na ku cinca emakaya.

Nseketelo wa ikhonomi kumbe wa swibedhlele leswi nga kona.

Laha munhu a nga ta lahlekela hi vutomi bya yena kumbe laha i nga ta tikuma i khomiwile hi maphorisa hi mhaka ya ku xavisa mirhi ya vuxisi.

Va nga va tekeriwa hansi hikuva, vanhu va va masiku lama, vatshunguri va ndhavuko a va ha va tekeli enhlokweni hi mhaka ya leswaku, ku na swibedhlele na titliliniki.

Lemukisa hi ku famba va hlamusela kumbe va famba va endla lavisisi laha ku xavisiwaku mimirhi leswaku, va va na vutivi byo ku xavisiwa mimirhi yo ka yi nga ri ya vuxisi.

Leswaku swi kahle ku wa ku kambela wa ha ri na nkarhi tanihi than ku ya kambela se loko nkarhi wu fambile i kha i vabya, i nga ha koti nchumu.

Ku chela varhandziwa va vona mavabyi.

Leswaku va ta kota ku va na vutivi leswaku ku humelele yini naswona, ku nga vi na ku hlanganahlangana na ka xiyimo xa yena maphorisa ya nga se fika.

Laha ku nga tala minsinya leyo onha naswona yi hatla yi khoma ndzilo hikuva misinya ya kona yi omile laha yi hatlaka yi tala, ku tala ka ndzilo.

Va khomiwa hi ndlela ya kahle hikuva va va hloniphiwa, va khomiwa hi ndlela ya kahle hikuva a hi xidyoho xa vona leswaku vatswari va ri hi ndlela leyi naswona, i van'wana va lava va lavaka nseketelo wa hina.

E-e a hi vutlhari ku ku hlanganisa mimirhi yo hambanahambana ku tshungula vuvabyi byin'we.

A swi yi khomangi kahle naswona ku ri na ku hungutana ka mintirho naswona laha swi nga.

Va nga endla leswaku lomu magondzweni ku vekiwa swiyindlwana swo va na xitimela ndzilo hala ndzeni.

Hi ku va seketela no va kombisa leswaku va va rhandza ku ya hi vanhu va muganga.

ku juluka, ku kohlola, ku pandza hi nhloko, na ku ondza, no hlanta.

Ina hikuva vana va famba va ya laha va nga ta tikuma va ka va dya kahle, kumbe ku lava mali.

Ti teka makumenharhu ya timinete kumbe awara. Ku nga endliwa leswaku ku laviwa ku tatiwa ti ambulense kumbe nkarhi hungutiwa.

Ina hikuva vana va ve salela endzhaku hi tidyondzo ta vona, laha swi nga endla leswaku va nga ha twisisi leswaku ku humelela yini hi swa xikolo.

Ku tirhisa tikhemikhali leti va ti xavaka eka vanhu vo ka va nga ri nawini.

Lowu ndzi wu tivaka wa wa swimilana i muringa, naswona u le ku tirheni hikuva vanhu vo tala wa va tirhela.

Leswaku va antswisa ti-joint-i ta vona leswaku ti nga vaviseki.

Va nga endla leswaku valava vulavisisi ku sungula.

Ku lahlekeriwa hi vutomi bya wena na ku ka i nga holi.

Swi nga endla leswaku va rihanyo ku vulavula ririmi rin'wana.

Swi nga leswaku vadyuhari va nga ha fambi ndlela yo leha hi mhaka ku lava ku landza mimirhi ya vona.

Vuvabyi lebyi byi na nghozi naswona loko i nga ti hlayisi i nga kuma i khomile laha i nga ta lahlekela hi vutomi bya wena.

Swivangelo swa kona emugangani ku ri na tliliniki yin'we naswona vatirhi va kona a vatirhi ku tiyimisela.

Swi vangiwa hi ku, vana lava tshamaka etindhawini va tlela va nga timanga layiti naswona.

Vatswari lava tirhaka kona hi vona leswaku, hi vona va endlaka leswaku vana va dya swakudya swa rihanyo naswona va hlayisekile.

Leswaku minkarhi hinkwayo va fanekele ku tisirhelela masiku hinkwawo minkarhi hinkwayo.

Hi ku tirhisa xihahampfhuka leswaku va kota ku n'wi fikelela.

Va nga va pfuneta ku va lavela munhu wa ku va pfuneta hi ku teka maphilisi ya vona ya masiku hinkwawo hi ndlela leyinene.

Ku hambana ka vuvabyi bya chukele. Muxaka wa one hi lowu wu tirhisaka maphilisi, naswona muxaka wa two hi laha munhu a fanekelaka a ti tlhava hi nayiti hi masiku hinkwawo.

Naswona va ta kota ku tlhelela .

Eka swibedhlele swa mfumo, vanhu va khomiwa hi ndlela yo homboloka hi mhaka ya ku a va le ku humeseni ka mali naswona e eka xibedhlele xo hakela mali va endla xikunguhato xa leswaku un'wana na un'wana i ku kahle naswona i va a ri ka xiyimo xa .

Munhu i ti kuma a nghenile hi nhloko eka swidzidziharisi hikuva, i va a lava ku rivala hi tinkingha ta yena ta vutomi naswona a ti byerile kumbe a ti lan'wile a lan'wile hi vutomi bya yena.

Swilo leswi lawulaka, swi lawula hi mali.

Switandzhaku swa kona i ku va, ku va na ku nghenelela ka swin'wana na swin'wana eka rihanyo ra vona laha swi endlaka ku, ku nga vi na ku hola hi xihatla.

Swi endla leswaku va twa ingaku a va rhandziwi, a ku na loyi a va ehleketelelaka, a va pfuni hi nchumu laha misaveni.

Ndzi nga titwa ndzi ri tsakile hikuva ndzi ta va ndzi ri laha ndzi nga ta kuma ku pfuneka kahle kahle naswona ndzi ta kota ku hlayisiwa hi masiku hinkwawo hi vanhu lava nga na vutivi.

Ndzi nga n'wi byela leswaku a ya vona munhu wa ku vulavula na yena naswona a ya na le tliliniki a ya vulavula na social worker leswaku a ta kota ku n'wi pfuna hi vutomi bya yena.

Ku ta va na ku pfumaleka ka swin'wana lomu titliliniki naswona swi ta ava vanhu lava va fambelaka etliliniki.

Evuhlayiselweni va ta kuma munhu loyi a nga ta va hlayisa naswona evuhlayiselo byi nga kota ku pfuna kokwani leswaku va va va ri ka ndhawu yo antswa laha va nga ta hlayiseka hi ndlele ya kahle va nga ta kota ku kuma munhu lweyi a nga ta va hlayisa hi minkarhi hinkwayo

Ina, hikuva xitsongwatsongwana lexiwa a xi kumeka hinkwako naswona laha vanhu a va rhandza ku xewetana hi mavoko naswona a va khomakhoma xin'wana na xin'wana.

Ina, ma khorwisa hikuva munhu i va a kha a lava mukhava wa yena wu famba naswona i va a kha a lava mbuyelo naswona a nga tikuma a xavile hi ku lava ku vona.

I campaign yo kota yo tisa vutivi na mavonelo ya vona naswona va tisa dyondzo eka vavasati na vavanuna hi mimirhi ya vona.

Ina, i faneke ku vekiwa eka quarantine.

Nkoka wa vona i ku timela mindzilo eka tiyindlu leti ti nga le ku tshweni laha ku kumekaka leswaku va ndyangu va ha ri endzeni ka yindlu hi laha va nghenaku kona.

Ndzi nga n'wu hlohlotela hikuva munhu wun'wana na wun'wana loyi a loveriwaka hi loyi a n'wu rhandza i fanekele ku kuma munhu wo vulavula na yena laha a nga ta kota ku hola emoyeni after ku loveriwa naswona a kota ku vulavula hi swona a kota ku veka mavonelo ya yena a titwa na yena leswaku ku na lexi xi nga susiwa emakatleni ya yena.

Swi nga antswisiwa hi ndlela ya leswaku ku laviwa vatirhi lava nga ta kota ku pfuna hi hi matlhelo hinkwawu naswona ku akiwa swimbirhi kumbe swinharhu swa titliliniki kumbe swibedhlele eka ndhawu ya kona.

Leswaku a ta kota ku tiva laha a nga yima kona hikuva ya dlaya naswona yi na nghozi swinene.

Ndzi vona ku ri mutswari hikuva hi laha a nga ta kota ku endla n'wana wa yena a twisisa naswona a ta kota ku tshemba leswi mutswari wa yena a vulavulaka hi swona leswaku a ta kota ku ya mahlweni a ndla family planning.

Mihlovohlovo ya swona i ku va ku na leswi va swi mi test-aka hi swona mbuyelo wu vuya hi nkarhi walowo kambe ku na laha va tekanga ngati ya wena va yisa eti-lab laha mbuyelo wa kona wu nga ta vuya endzhaku ka masiku mambirhi kumbe manharhu.

Ina, hikuva wa pfuna kambe kun'wana va ndyangu va fanekele ku nghenelela va pfuna ku yisa emahlweni hi mhaka leyi.

A ndzi ta a ndzi ta hlawula ku tirhisa maphilisi lama va ma vitaka PrEP hikuva hi wona lama ma nga ta sivela vuvabyi leswaku byi nga ni khomi naswona hi byona ndlela ya kahle leyi nga safe.

Ku nga endliwa leswaku timali ta vona ti tshama ebangi loko va kuma mali tekiwa yi vekiwa ebangi.

Swakudya leswiya swi akaka miri i matsavu na mihandzu laha i kumekaka i kha i dya swona i tikuma i va i ri na matimba kumbe ku va i ri eka xiyimo xa kahle emirini wa wena i ri hava tinkingha loko swi ta ka healthy ya wena.

Hikuva va toloverile ku dya nyama naswona nyama ya kona a yi kahle loko swi ta eka miri wa munhu.

Va fanekele ku yisa vana etliliniki leswaku va ta kota ku tiva leswaku n'wana i le ka xiyimo xa kahle naswona va ta kota ku n'wu cheka mavabyi hinkwawa va ta kota ku tiva ku ri a nga na nkingha xana?

Ndzi nga endla leswaku ndzi kuma ku pfuniwa hi xihatla ndzi ta kota ku tiva leswaku khombo ra kona ri le kwini.

nga kuma ndhawu leyi nga le xi ka xiyimo xa kahle leswaku ndzi ta kota ku tiva leswaku vukorhokeri bya kona byi le ka xiyimo xa le henhla.

ndzi nga n'wu byela leswaku a ku na ndlela leyi hi nga ta n'wu byela ha yona leswaku u karhatiwa hi yini hikuva ku na shortage ya switirhisiwa exibedhlele.

Leswi swi lavekaka leswi swi lavekaka leswi hi nga ra hi nga hi nga ha va ku laveka ti-wheelchair switulu swa lava va tsandzekaka ku famba naswona swa laveka hikuva swa pfuna ka vana lava taka hi masiku hinkwawo lava tsandzekaka ku famba leswaku va ta kota ku jikajika na van'wana vana na vona va kota ku tsaka.

Xivilelo xa mina i ku va vana va xikolo a va kumi ku pfuneka hi xihatla loko va vavisekile naswona a va koti ku kuma swakudya va a va pfumeli swakudya xo karhi naswona a ndzi ta rhandza leswaku ku va na ku cinca laha hi nga ta tisa swi swilo leswi swi nga ta kota ku pfuna vana loko va vavisekile na loko swi ta eka swakudya leswi va dyaka hi masiku hinkwawo.

Ku hlamba mavoko na ku tirhisa swi basisiwa swa mavoko hinkwaswo a ku na swa ku antswa naswona hinkwaswo hi swona swa nkoka.

Tindlela ta vutshunguriwa lebyi bya vuvabyi lebyi leswaku va ta kota ku byi tshungula i fanekele ku rhanga a test-iwa leswaku va ta tiva leswaku i vuvabyi bya njhani naswona i ta nyikiwa maphilisi leswaku a ma n'wa laha yi nga ta hola kona a ta kota ku kuma maphilisi ma yena man'wana lama nga ta n'wu pfuna hi masiku hinkwawo.

Laha va hlambhisiwaka va tlhela va endleriwa swo tala.

Mina loko ndzi heta ku tlhaviwa ndzi ve ndzi pandza hi nhloko naswona laha ndzi nga tlhaviwa kona ku ve ku pfimba ndzi tlhela ndzi khoma hi vusindza miri lowu hinkwawo, e-e a ndzi nga ta byela munhu ku a ya ti sivela hikuva a swi ri na makhombo ya swona.

Ndzi vona ku ri ndhawu ya kahle naswona laha vadyuhari na vatsoniwa va kotaka ku hlayisiwa hi vanhu lava va nga na vutivi hi vona naswona ni vona yi fanerile hakanene.

Leswaku va kota ku tihlayisa hikuva a va ha ri na matimba ya leswaku va nga famba va kha va lava ntirho kumbe ku tirha.

Endla leswaku va laveliwa munhu loyi a nga ta kota ku va hlayisa a nga na vutivi hi vadyuhari laha va nga ta kota ku va nga ta kuma ku pfuneka hi matlhelo hikwawo.

Ina, hikuva i vadyuhari naswona a va swi koti ku ti tirhela naswona a ku na ndhawu leyi nga ta thola vatsoniwa hikuva va nga va va nga ta tsandzeka ku tirha.

ndzi vona yi nga ringanelanga hikuva ikhonomi ya laha Afrika-Dzonga ya karhi ya kula naswona swilo swi kha swi ya swi durha naswona mali ya social grant yi va yi ri ntsanana.

E-e, ndzi vona yi nga ri na vukorhokeri bya kahle hikuva titliliniki to tala ti kala switirhisiwa.

Va nga endla leswaku va improver swiyimo swa vona lomu titliliniki na swibedhlele swa le matikoxikaya leswaku vukorhokeri byi ta va ka xiyimo xa le henhla.

Leswaku va ta kuma ku pfuneka hi laha ku ntsongo va nga na wona.

Ina, hikuva va ta kota va ta kota ku kuma ku pfuneka hi xihatla naswona va ta kota ku pfuneka hi nkarhi na hi xiyimo xa le henhla.

Ndzi nga endla leswaku ndzi lava wun'wana wa makhelwani wa mina loyi a nga na movha leswaku a ta kota ku tsutsumeriseriwa exibedhlele nkarhi wa ha pfumela.

Xivangelo xa kona ku nga va ku ri leswaku ndhawu ya kona laha va vitiwaka kona yi va yi ri ndhawu ya njhani hikuva ku nga va ku ri ematikoxikaya laha va hlwelaka ku fika ku nga va ndhawu ku ri ndhawu ya kule.

Va nga hlohleteriwa hi ku va va kumeriwa munhu loyi a nga ta va nyika ti-advises na loyi a nga na vutivi hi vuvabyi lebyi.

Ndzi vona swi nga lulamanga hikuva ku kala ka vatirhi swi vangela leswaku xiyimo xi ya xi nyanya.

Ku nga endliwa leswaku ku kumiwa vatirhi vo hlayanyana eka xibedhlele leswaku va ta kota ku hatla va pfuna vanhu lava va nga ta va va ri kona.

Ku nga endliwa leswaku va kuma vatirhi vo hlaya eswibedhlele leswaku va ta kota ku pfuna vanhu hi xihatla.

Swibedhlele swa mfumo swi tala hikuva hi laha vanhu va kotaka ku kuma ku pfuneka va nga humesi mali naswona swi va swi ri leswi vanhu va kotaka ku ta va ta pfuneka kona hi vutalo.

Xivangelo xa leswaku ti-private healthcare ti durha i ku va aim ya tona i ku endla mali laha mbuyelo wa tona mbuyelo wa kona i ku va yi durha.

Vubihi bya kona i ku va a wu hatli u kuma ku pfuniwa naswona i fanekele ku pfukela ka ha ri mpundzu vunene bya kona i ku va a wu hakeli naswona i xibedhlele xa mfumo.

Ina hikuva swin'wana swi nga va swi ri swiyimo leswi swi swi nga ri ki eka xiyimo xa xa nyama kambe ku ri xiyimo xa ximoya.

Mbuyelo wa kona i ku va ku ta va na ku pfuneka ka vanhu hi vutalo naswona hi laha vanhu va nga ta pfuleka matihlo kona.

Ina, vanhu va nga pfuneka hi ku hatlisa hikuva ka swiyimo swin'wana u ta kuma leswaku a swi lavi tliliniki kambe swi lava tin'anga leswaku va kota ku vona swa le eximoyeni leswaku a ta kota ku pfuneka munhu wa kona.

Ndzi nga kombela ku pfuniwa eka ndzawulo ya rixaka leswaku va kota ku hi pfuna hileswi hi nga swi lova loko ku humelela ndhambi swakudya timpahla na swin'wana leswi swi nga ta swi nga ta laveka.

Va fanekele ku tshama va ri na bakiti ra mati kumbe swigububugubu swa mati kumbe fire extinguisher laha va tshamaka kona leswaku va ta kota ku lwisana na ndzilo loko wo tshuketana wu sungurile.

Ndzi nga endla leswaku laha ndzi chayelaka kona i ndhawu yo ka yi nga ri vukitsikitsi naswona ndzi chayela hi ndlela ya kahle naswona ndzi landzelela milawu ya vuchayeri.

A a ndzi ta endla leswaku ka tindlela letikulu ku va na ku kamberiwa naswona vachayeri a va fanekelanga ku chayela va byi pompile va nwile byalwa.

Xivangelo xa kona i ku va vachayeri van'wana va chayela va nwile byalwa naswona va va va nga ri eku hleketeni.

Ina, leswaku va ta kota ku va kombisa tindlela to biha to va i ri i va na n'wana wa ha ri ntsongo na switandzhaku swa kona.

Va fanekele ku kombisa hi tindlela to famba lomu swibedhlela va vulavula na na lava va nga ta va va ri kona kumbe va famba va kha va vulavula hi yona kumbe ku ya eka thelevhixini kumbe ku vulavula eka rhediyo.

Leswaku va nga ti kumi va ngheniwile hi vuvabyi bya COVID.

Leswaku i nga tikumi i nghenile hi COVID hi ku xeweta munhu hi voko kumbe ku n'wu tshunelela i vulavula na yena kumbe ku n'wi vukarha.

Hikuva a yi ri vuvabyi lebyi a byi ri hinkwako naswona a byi fikile nakona a byi ba hi matlhelo hikwawo.

Ndzi nga n'wu hlohletela leswaku ku nwa maphilisi ya wena hi vukheta i nga tikuma i kha i hanye malembe yo tala naswona i ti hlayisa kahle laha i nga ta hanya no i na vuvabyi swi nga tikombi.

Nkoka wa kona i leswaku va nga tikuma va nghenile hi mavabyi yo hambanahambana.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku a va tikumi va kha va nwa maphilisi ya vona naswona ku nwa ka vona maphilisi ya vona swi endle leswaku vanhu hanya malembe yo tala va hanya va ri eka xiyimo xa kahle emirini wa vona va va va ri healthy.